Kumele ukuthi ngazi ukuthi lowo msakazo ulalelwa abantu abangakanani ukuze ngizokwazi ukuthi badinga umculo okanjani. Kodwa-ke kulula ukuthi ngingathola lokho ngoba abantu abasha bazithandela iGqom, i-Hip Hop, kanye ne-RNB. Bese kuthi abantu abakhulile bazithandela uMaskandi kanye ne-Gospel. So ngingadlala leyo mculo leyo ukuze ikhone ukuthi iba-accommodate-e bonke abantu. Bekhone ukuwulalela umsakazo bewujabulele futhi ngokomculo odlalayo. Ngingadlala wonke umculo ngezikhathi ezihluka hlukene ukuze abantu bonke bezojabulela umculo.